Ndingamcebisa ukuba aqinisekise ukuba leyo khredithi ayithathileyo okanye ayivulileyo aqinisekise ukuba uyayibhatala ngendlela efanelekileyo ngoba izohamba imvalele kwizinto ezininzi ebomini kube nzima ukuthenga iimoto, kube nzima ukuthenga umzi kanye nezinye iiasethi eziphathekayo ngoba xa ngaba ungabhatali kakuhle imosha i-credit score yakho, kube nzima ukuthembakala njengomntu obhatalayo.

Inceda abantu abaxakekele imali kakhulu, abadinga ukwenza izinto ezibalulekileyo ngoba ikhredithi ivumela umntu ukuba athathe izinto azidingayo okanye azifunayo angazibhataleli ngalo mzuzu azithathe ngalo, azibhatalele inyanga nenyanga xa ngaba soyirholile okanye enenyanga. Kuxhomekeka ke kwisivumelwano umntu asityikityileyo ukuvumelana naso isivumelwano asenze phakathi kwakhe naloo bhanka okanye iivenkile.

Ndiziva ndikhathazekile kakhulu kodwa lena imeko indifundisa isifundo sinye sokubana xa ngaba ndingumntu osebenzayo mandiqinisekise ukubana amatyala wam onke ndiyababhatala ngexesha kwaye ngendlela efanelekileyo ukuze ndingazimosheli ndehlise inqanaba yam yetyala ukuze ndikwazi ukuthenga nezinye izinto endizozidinga njenge zidingo xa ngaba selihamba ixesha apha ebomini. Izinto ezifana njengezindlu, iimoto kwaye nezinye ezibalulekileyo.

Ngokolwazi lwam umntu xa ngaba eyovula ikhadi ebhankini uphatha isazisi kanye nexwebhu lokuqinisekisa apho umntu ahlala khona kunye nemali umntu azayifaka lokuakthiveyitha ikhadi ukuba lisebenze. Ixesha elininzi laa mali iba ngamashumi amahlanu.

Ukusuka ekuhlawuleleni izinto ezityiwayo, ekuthengeni kwi-intanethi okanye ekukhupheni imali kwi-ATM, ikhadi lakho lebhanki likhonco lakho ngqo kwimali ekwiakhawunti yakho yebhanki. Yenza kube lula nokuba ufikelele kwimali yakho nanini na xa ufuna uyisebenzise kwizinto odinga uyisebenzisa kuzo.

Kudala ndicinga uba ukuba ibiyinto efanelekileyo okanye elungileyo kodwa ngoku amaxesha atshintsha, indlela okanye impilo okanye umhlaba esiphila kuwo sewunezigelekeqe. Ngoku kuyakwazi ukuba kusebenze nabantu abakhohlakeleyo abangootsotsi ezibhankini, bayakwazi ukuba bathole idilesi yakho yalapho uhlala khona bakugebenge, bekugebengela imali ngoba abanye abantu basebenzisana nabantu bangaphandle kulula ukufumana iinkcukacha zakho ezibalulekileyo ukuba unamalini ebhankini noba uhlala phi.

Ndingaphatheka kabuhlungu kakhulu kwaye ndinganesitilesi kakhulu ngoba ukutshonelwa likhadi ledebhithi ebhankini yingozi kakhulu ngamaxesha amaninzi kuba sesiphila xesha elihlukileyo, siphila nootsotsi nabantu abanobuqhophololo nobutsotsi abakwazi ukuseta ii-ATM, umntu imali iphume ngoku ikhadi lixingileyo ibe imali iphuma kwenye idolophu, yho! Ndingavele ndigule, Nkosi yam.